Go tshameka motshameko ya dikgaisano go itlosa bodutu ka dinako di le dintsi ka gonne o dula o nna o na le mogala wa gago mo nakong e le ntsi mme ga o ikutlwang ka re o na le bodutu wa kgona gore o ntshe mogala wa gago wa letheka mme o bo tsena mo o ne motshameko o wa gago wa seileketeroniki e o kgonang gore o tshameke ga go le jalo o kgona gore o tswe bodutu ka yone ya nako e.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse gore batho ba tswele ko ntle ba ye go tshameka ka nama ka gore go le gantsi ebile mo baneng batsadi ba bale ba le bantsi ba bona go le botoka thata gore bana ba bone ba tshameka mo megaleng go na le gore ba ye kwa ntle go ya go tshameka ka nama ka gore batsadi ba bona go babalesegile thata go na le gore bana ba bone ba tswe ba ye go tshameka kwa ntle.

Motshameko o o nang le dikgaisano tse di tseneletseng o bidiwa Cooking Fever ke motshameko moo ga o le motho o ratang go apeya o nna mo dikgaisanong le batho ba bangwe ba le bantsi ba ba ratang go apeya le bona mme le kgona gore le tshameke kaofela mo one motshamekong oo mme one o na le dikgaisano tse di tseneletseng tota.

Di ama metshameko e e tumileng ka tsela e e ntle tota ka gonne metshameko e tshamekiwang mo yone mo diileketeroniking batho ba ba e dirang ba kgona gore ba dire yone metshameko e e tumileng gore e kgone gore e tshamekiwe mo diileketeroniking jaanong seo se thusa gore yone metshameko eo batho ba kgone le gore le bone ba sa kgone gore ba fitlhelele go ya go e lebelela ba kgone le gore le bone ba kgone gore ba e tshamekele mo diileketeroniki tsa bone.

Ke rata thata ka gonne ke metshameko e ke kgonang gore ke e tshameke gongwe le gongwe mo ke batlang gore ke e tshameke ko teng mme e nkentsha bodutu thata ke sone se se dirang gore ke e rate tota gagolo yone metshameko ya dikgaisano ya go apeya ke yone e ke e ratang tota ka gonne e nkentsha bodutu thata.

Fa o tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega gore o nne le mogala wa letheka kgotsa o nne le ileketeroniki e nngwe o ka kgonang gore o dirise go tshameka se se botlhokwa thata ga o tlo tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega gore o nne le data kgotsa o nne le Wi-Fi. Motshameko o tumileng thata mo inthaneteng ke motshameko o o bidiwang FIFA le one motshameko wa kgwele ya dinao.

O ka go ama ka tsela e e seng sentle tota ka gonne o ka iphitlhela setse o sa kgone gore o tlogele go tshameka, seo ke selo se o tshwanetseng gore o se lemogele thata fa o simolola go tshameka tshwanetse gore o kgone gore o ikgalemela le gore jaanong ga ke sa tlhola ke tshameka. Nna ga ke na ona motshameko wa mmamoratwa wa mo inthaneteng ka gonne a ke motho yo o ratang gore a tshameke metshameko ya mo internet-eng.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire ka gonne o tloga o le mo dikgaisanong le batho ba bangwe ba ba tshamekang yona metshameko eo. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data gore o kgone gore o e tshameke.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko mo inthaneteng bosigo ka gonne data e tloga e bereka ka tsela e phakisang go feta fa o e dirisa mo motshegareng fa o sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e kwa godimo o ka nne wa lebelela di-data tse dingwe tsa tlhwatlhwa e kwa tlase kgotsa gore o kgone gore o o download-e metshameko eo mo megaleng ya gago gore o kgone gore o e tshameke.